tikologong ya me ke dikgomo, dipodi le dinku gonne di ka tlisa ditlamelwana tse di ntsi thata di boitekanelo mo nageng ya Aforika Borwa ka go nna le nama mašwi

Botlhokwa gore bagodi ba nne ko malapeng a bona kana le bana ba bona ba se ka ba isiwa kwa go tlhokomela bagodi teng, ke dumelana le gore bagodi ga ba nna kwa malapeng a bone ba na le bana ba bone ba ba mmereko wa bone o nna botoka thata ebile batsadi ba bona ba itse go tlhaloganya go na le fa o ba itsise ko go tlhokomelwang bagodi teng o sa itse gore a bagodi ba tlhokomelesegile kana ba sotlega.

Batho ba lebeletse gore batsofe ba tsa tlhokomelwa ka dijo dino le lerato mme boammaaruri ke gore ba ba ntsi ga ba amogelesega sentle ebile le thuso .

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di ruta batho go tlhompha, go rata le go tlhokomela batsofe le go ba direla tse ba di tlhokang ka nako le.

Tse dingwe ke itemogetse fa lelapa le kgona go tsaya karolo mo ke itemogetse gape o kgona go tsaya karolo go bona fa ke tla be ke na le na le seabe se segolo thata mo go tlameleng batsofe ba tlhokomela le go ba.

Ditirelo tse di tlamelang bagodi ke tsa go ba fa madi a go itlhokomela le go ka bula tsona dikgwebonyana tsa go ithusa go thusega thata .

Mafelo a ke a itseng a a tlhokomelang bagodi ke a go tshwana le se se ba tlhokomelang le go dira ka thata gore ba tlhokomelesegile ebile ba sireletsegile ka dinako tsotlhe dikerete tse di kgonang go ba bitsa ba ba apeele ebilane ba ba tsa botshelo ka madi a go itlhokomela le go reka tse ba sa kgoneng go di .

Ya ya go tlhokomela batsofe e tokafaditswe thata gonne puso ya Aforika Borwa e 'ira ka bojotlhe gore bagodi ba tlhokomelesege jaaka e ba neela tšhelete ya go itlhokomela gore ba kgone le go ithethela dijo ba kgone le go nna mo tshireletsegong ka dinako tsotlhe.

Ya setso ya go tlhokomela batsofe e ba thusa thata mo botshelong gonne batsofe ba le bantsi ga ba diri se se rayang gore ga ba na letseno ka phenšene eno batsofe ba kgona go reka dijo ba kgona le go dira ba tlhokang go di dira tse di tlhokang .

Tsela ya go kopa go bona thuso ka pension kana go ikwadisetsa ya go tlhokomela batsofe le go e amogela o tshwanetse gore o bo o o tshwanetse go ya kwa SASSA e ya go ikwadisa mme a tsamaya ka boitshupo la gago le lekwalo lekalo la banka.

Ke ka dumalana le gore eno e anama thata le morwalo wa madi mo lelapeng e dira tiro ya batlhokomedi kana ba lelapa bonolo ga madi a phenšene a kgona go thusa thata le go tlisa tshedimosetso ka mo thutego e ntsi mo ditšheleteng tsa lelapa ka madi mo go patelang batlhokomedi.

Bagodi ba simolola go amogela madi pension ba na le dingwaga di le sixty ke akanya gore puso e tlhophile tseno dingwaga gonne ka dingwaga tsa sixty bagodi ba tshwanetse gore ba be ba sa tlhole ba bereka kwa ditirong, ba tshwanetse go dula gae ba ikhutse ebile ba tlhokomeliwe jalo ga bo kitla ba nna le letseno puso e bone go le botlhokwa gore e ba dirile letseno ka go ba fa madi one a phenšene.

Bagodi kana batsofe ba ba sa kgoneng go fitlhelela kwa dipetlele tsa magae ka gonne ba se na madi ke tshepa gore tsela ya go ka ba thusa gore ba fitlhe kwa dipetlele le go leletsa yone sejanaga tsa dipetlele se se bidiwang ambulance, ka jalo se ka tla se tsaya bagodi sa ba isa kwa dipetlele.

Ke akanya gore bagodi ba kwa dipetlele go ka nna bonolo ga ba isiwa ka yone koloi ya dipetlele e bidiwang ambulance.

Ditirelo tsa bona tsa potlako di thusa ka bonako thata gonne fa go kgakala thata jalo le dipetlele ke metsotso fela ke e e sa reng kana ka sepe e be o setse o tsena ko teng.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tsa puso di di fitlhe le kwa mekhukhung gonne gantsi go dula batho ba ba humanegileng ba ba sa kgoneng go ya kwa ditleliniking ebile ba se na le madi kana yone sejanaga sa go ba fitlhisa.

Ee a go tshwana le tlhogo, sefuba, dikrempe, sukiri jalo le jalo go tshwana le bo kokwanatlhoko, a go tshwana le malwetse a dipelo, a otlhe o ka bona thuso ka ona kwa tleliniking.

Ke nagana ditleleniki tsa kwa metseng di tsala di agiwa kgale bogologolotala ke ka moo o ka bona gantsi di le kgakala thata le badudi kana baduli ba sa kgone go fitlha teng ka bonako ebilane ke tshepa le gore clinic e le kgakala baagi ba amega bosula thata botlhoko ga ba lwala gonne ga go na le di ambulance ko ditleliniking tsa metse.

Fa go se na melemo kwa ditleliniking se se diragalang thata ko ditleliniking tsa puso fa melemo e fedile kwa ditleliniking balwetse ba tshwanetse go ka dira tsela la go iponela kana go ithekela melemo kwa di pharmacy-ng kana go ya ko dipetleleng tse di tse ditona tsa puso go ka bona melemo eo.

Ka gore batho ba be ba boifa go ya kwa ga ba lwala thata ke gore ba be ba tshaba go bereka ba ba ba itseng ebile ba tla le ka makoa a bone mo motseng mme fa se jalo. Lebaka legolo le lengwe ke gore batho ba be ba bona go se mosola gore ba ka ya ko ditleliniking ka gonne gantsi o fitlhela melemo e o e tlhokang.

Go itsege thata gore molwetse o fitlhileng phakela o ka tsa bona thuso ka bonako ebile o thusiwa gonne ko ditleliniking go na le batho wa boela fa o sa bona thuso ka jalo re rutiwa go tswa thata kwa ditleliniking, go phakelela gore ba kgone go bona thuso.